Umqhubi teksi waye wangena ngaphambi kwenye imoto, nto leyo yenza okokuba abanye abaqhubi bangayonwabeli loo nto leyo baza baxambulisana, baze bafuna nokulwa ke. Loo nto leyo yenza ingxabano enkulu phakathi kwabo, yakhokelela ekubeni kwa iteksi le ime kunye nezinye iimoto zime kudeske kudingeke uba kungenelele amapolisa phakathi.

Ndiye ndivakalelwe kukuba sisesikhulu izinto ezisenokwenziwa okanye ispeyisi esikhoyo sisesikhulu neendawo ezivulekileyo zisenkulu. Nto leyo inokwenza okokuba abantu bakwazi ukufumana iindawo zokuhlala ukuze kube khona nezinye iindawo ze-development enokwenziwa ukuze kukwazi ukuba kufunyanwe imisebenzi eyongezelelekileyo, kwenziwe amafama kunye nezinye izinto.

Ndingayikhomba ngokubhekisa umnwe phantsi, kuba abantu bayayazi okanye kwingingqi esihlala kuyo bayayazi uba xa kuzomiswa iteksi umntu ukhomba phantsi xa esiya etawuni. Kanti ukhomba phezulu xa esiya kwindawo ethe qelele kunasetawuni.

Abaqhubi beeteksi badla ngokuba bamise apho babona khona umntu bengazicingeli nezinye iimoto ezizayo ngasemva. Loo nto leyo iye yenze okokuba icaphukise abaqhubi bezinye iimoto, baze bathethe kakubi kunye naba beeteksi. Then emveni koko kukhokeleleke ekubeni kubekho umsindo, kubekho ingxabano phakathi kwabo aba noteksi kunye nabantu abaqhuba ezinye iimoto.

Ndivakalelwa okokuba iiteksi zikhuseleke kakhulu kunoololiwe. Kuba oololiwe baye bagcwale ngakhulu kungabikho nendawo yokuba bahlale kakuhle abantu. Kanti kwiiteksi zona ziyakwazi ukuba abantu bahlale kakuhle, naxa zigcwala kodwa ziye zingagcwali kakhulu ukuze kucace okoba akukho ndawo ikhuselekileyo yokuhlala okanye yokuma yabantu.

Kuzindleko ukusebenzisa isithuthi zobuqu kuba kukho ipetroli ekufuneka igaleliwe and umntu akazusebenzisa ipetroli efanayo nale ebekade ezoyisebenzisa xa ebehamba ngeteksi okanye ngemoto kawonkewonke. Ngoku ukusebenzisa isithuthi sobuqu kuzindleko kakhulu kuba kunezinto ezininzi ezibandakanyekileyo ezidingekayo ukuze imoto ikwazi ukuba ihambe iye phambili. Oko kubangela iindleko ezinkulu kakhulu.

Iilori zibhetele kakhulu ekuthutheni imithwalo kuba oololiwe bacotha kakhulu, ukanti iilori noko zona zicotha bhetele kunoololiwe. And kwakhona kulula nokuba kukhweliswe imithwalo kwiilori kunokuba kukhweliswe imithwalo koololiwe. Ngoko kunokuba bhetele kakhulu ukusetyenziswa ukuthutha imithwalo enzima.

Uloliwe udla ngokuba athathe izinto ezininzi okanye umthwalo omninzi kunoba kunjalo ngelori. Ngoko ke kuba kuhle kakhulu ukuba uloliwe athuthe imithwalo kuba ziba nintsi izinto akwaziyo ukuzithutha nezinzima kwakhona.

kukho indawo apho ibhayisekile imele ihambe kuzo neendawo apho ingamelanga ihambe kuzo. Ngoko kunyanzelekile ukuba xa uhamba ngebhayisekile uze uncede ulandele indawo apho iibhayisekile ezimele zihambe khona neendawo apho zingamelanga zihambe khona ukwazi ukuzibona kakuhle. Kanti kwakhona uzuqiniseka okokuba uyazijonga neemoto kuba abantu abaqhubayo beemoto basenozitshayisa iibhayisekile ngenxa yokokuba bengaziboni okanye becinga ukuba bangakwazi ukuziphepha ngokolula.

Mna nomhlobo wam singaya kwenye indawo ethe qelele kunaleyo kukho khona i-meter taxi, kuze sikwazi ukuba sibize iUber okanye iBolt. Kwindawo apho bangazukuba bangavunyelwa khona, kodwa kwindawo abazokwazi uba beze bazosithatha khona.

Mqhubi, nceda yehlisa isantya kuba kaloku siyoyika apha singasuke singene nasengozini. Sizawufika apho siya khona, siyacela torhwana yehlisa eso santya uhamba ngaso uhambe kakuhle.

Ndicinga ukuba licebo elihle kakhulu eli, ngoba liza kumnceda uba afike ngexesha emsebenzini aze akwazi nokuba abuye kwangexesha engakhange axinge kwitrafikhi. Ngoku ufumana kwakhe esi sithuthuthu kuza kumnceda kakhulu okokuba aphumeze loo njongo yakhe.

Ndingathetha nomqhubi ndimcele ukuba makehlise isantya sakhe, aze akwazi uba aqhube ngesantya esifanelekileyo ukuze singakwazi ungena engozini. Ndimkhumbuze nokokuba kubalulekile uba sifike siphephile kwindawo esiya kuyo kunokuba sifike sesifile.

Abantu bayalimala kuba kaloku bazawunyathelana. Okwesibini, abantu bazokuba lula ukuba mababelane izinto kuba akukho ndlela yokubona omnye umntu. Okwesithathu, kusenokwenzeka uba umntu xa ephuma apha kule loliwe baza bamphushe umntu awele phantsi aze alimale ngaloo ndlela.